Iingcebiso zam kukuba le fowuni ibe nedatha engenayo nyanga zonke ukuze incedisane nabafundi bakwazi ufunda. Enye into le fowuni inganezinto ezinjengee-app zabafundi ezofunda. Abakwazi ukuzisebenzisa mahala ngaphandle kwemali. Yenye yezinto enotsala abafundi.

Ii-app zokuncokola zinintsi. OoFacebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok zonke ezi app zisetyenziswa for ukuncokola. Uyakwazi uncokola nomntu okwelinye ilizwe ube ukwelinye ilizwe ngenxa yezi ephu. Eyona ndiyithandayo mna nguFacebook, ngoba yena uyabhatala nangoncokola nabantu, nokuyisebenzisa uyabhatalwa yeyona ndiyithandayo.

Eyona ilula kula majelo omabini uYouTube noSpotify mna ndingathi nguYouTube, ngoba uYouTube uyakwazi uyibhala ingoma ngale ndawo uyaziyo, ubhale le ndawo uyaziyo iza kufumaneka loo ngoma lula kunoSpotify Kwaye uYouTube unazo nemifanekiso, nee-videos ezidlalayo. Xa umamele umculo ubona nevidiyo yayo.

Into endinoyenza ndingenza i-page kwi-app yokuncokola apho ndizofaka khona wonke umsebenzi wam ukuze abantu bakwazi ukuzibonela bengekathethi nothetha nam. Ndifake wonke umsebenzi wam phayana ukuze wonke umntu awubone.

Ndingancokola nabantu bam abandixhasayo ndimane ndibabuza ukuba ingaba ndenza kakuhle na. Sincokole bandixelele ukuba ndiphazama phi, ndilungise phi. Njalo ndingahlala ke ngoku ndinabo aba bantu, bangahlala bendixhasa.

Ngoku ndandifuna uthenga idatha yefowuni ndenza impazamo yokuba ndathenga idatha engeyiyo. Loo nto yenza uba ndifunde ukuba xa ndiphinda ndithenga into funeka ndiqale ndiqinisekise ukuba ndikhethe eyona na.

Ndandimane ndicofa ifowuni yam ndikhangela iindidi ngeendidi zedatha. Ekukhangeleni kwam ndafumanisa uba kukho nee-discounted data endinoyifumana ngemali esezantsi, kwaye le datha iphezulu kunale bendizoyithenga. Ndafumanisa ekukhangeleni kwam.

Ndafumanisa kwi-digital platform ukuba kukho umdlali webhola otshayiswe yimoto walandulela eli. Ekuhambeni kwexesha kwaphinda kwavela ukuba ezi ndaba ayizizo, lo mdlali khange aqalise kwa utshayiswa yimoto. Ndabona apho ukuba ezinye iindaba kwi-digital platforms ayisiyo nyani ungabokholelwa yonke into oyibonayo.

Amajelo oncokola aluncedo kakhulu ngoba uyakwazi uncokola nelinye ilungu losapho elikwenye i-province. Kodwa ke kwala majelo oncokola ayakwazi ukusetyenziswa ngendlela embi. Abanye abantu bawasebenzisa ukugezela abantu, ukwenza izigezo, ukuthukisela, ukufaka imifanekiso engafanelanga iyabonwa nangubani na, ukufaka iindaba ezingekho semthethweni nokufaka iindaba ezingezizo.